Thepa ya ho itshireletsa e bohlokwa ho basebetsi ba ka, ka lebaka la hore le dijalong tsa ka e tshirelletse basebetsi hore ba se ka lemala. Ke tsona hodima hare sebedisa bo dintho tse tshwanang le bo diterekere, tlamehile ba dule ba tshireletsehile le o e tsetsa le hore le dijalo le tsona di kgone ho hola hantle hore di ska lemala di ska le matswa ke dintho tse tswang ka ntle, ka ska tsona dinonyana tlamehile mohlomong ha di ka batla hore di je dijalo tseo tlamehile dijalo tsaka di be di tle kgone ho tshireletseke. Le batho le bona hore tlamehile ba tshireletsehe hore ba kgone hore ba ska kula, ba ska lemala tsona dintho tse jwalo.

Ho bohlokwa hore batho ba be bane le dirapa tsa bona ka lebaka la hore e etsa ha e senye le tjhelete, ha o na le dijalo tsa hao ka jareteng ya hao kaofela dintho tseo di o tsebang, wa tseba wena o hloka ho ja eng. Ha di na di-chemical dijo tseo o dijang hape ha o na le dijalo tse ngata haholo, o ka kgona hore o kgone ho di rekisa. Jwale nthwena nang ha se ya hore wena o boloke tjhelete, empa ke ya hore o kgone le ho iketsetsa tjhelete.

O ka se kgone dijalo tse ding le tse ding di na le moo tlamehile di holele teng. Ka ska dibanana, dibanana di kgona ho holela haholo moo di kgonang hore di hole hantle teng, ke di plekeng tse tshwanang le bo KwaZulu-Natal empa dibanana di ka se kgone ho holela plekeng e tshwanang le Free State ka lebaka la hore ho wa bata moo, re be na le hape sejalo se tshwanang le moroho. Moroho ona wa kgona hore o holele moo ho nang le mofuthu-futhunyana teng, empa di dijalo tse tshwanang le bo-mango tsona ha di kgone ho holela moo phola phodileng teng di batla moo ho nang le motjheso o mongata ka ska di hloka motjheso o mongata, ke ka hoo di kgonang hore tsona di holele di plekeng tse tshwanang le bo Limpopo ka for diplekeng tse ding. Nka se tlamehile o tsebe hore ha o jala ntho o e ja lela ho kae and-e sebaka seo o leng ho sona. Nka thusa dijalo sefe.

Ha ke kgona ho ba tshehetsa, ka lebaka la hore dintho tsena na hore ke kgone ho di etsa tlamehile hore polasi ya ka e be e sebetsa hantle le yona e kenya tjhelete e hlokahalang. Empa ha polasi ya ka e sa kgone ho kenya tjhelete e kgonahalang, e ke hlokang, nka se kgone ho ba hira ka nako tsohle, empa nka kgona hore ke ba thuse ka hore ke ba rute mosebetsi hantle. E re ha ba bona ba kgone ho lo sebeletsa di plekeng tse ding, le bona ba seka dula ba na le nna feela.

Ee, ke ya bo bona haholo bohlokwa ba yona, ka hobane e nka kgona hore e etse le hore ho ska ba na le batho ba sebetsang haholo ka ska e kgona hore e kgone ho jala, e ntshe dijalo wa bona kaofela e etse mosebetsi kaofela moo e ne hloka batho ba bangata ba o etse. Hape if ha ne ke kgona , hore o rekeha hantle, e se ditjhelete tse ngata ngata feela ne nka kgona hore o rekuwe.

Ekare e ka theola ditheko tsa tse ding tsa dintho tse bolayang dikokonyana, mme hape e rute batho, balemi ka taba tsa ho tjhentjha hwa lehodimo. Mme hape e phethe, e tshehetse tlhahiso ya thepa ya temo naheng. E la o le ditheko tsa dijo hore di seke tsa phahama haholo hobane ka lebaka la phetoho ya maemo a lehodimo a senyang diphoofolo le dijalo le theko .

Ka lebaka la phetoho ya maemo a lehodimo a senyang diphoofolo le dijwalo, le theko e dulang ya meriyana ya dipolasi, dijo di ya phahama, mmuso o lokela ho thusa ka ho theola theko ya meriana le dithibelo tsa dikokonyana, e phetha, hape e rute balemi ka moo ba ka ikamanya le phetoho ya maemo a lehodimo. E fane ka thuso ya ka mehla ha o ba na le ditlhaselo kapa dikotsi. E laole ditheko tsa dijo hore di ske da phahama haholo. E tshehetse tlhahiso ya thepa ya temo naheng. Sena se tla thusa balemi ho phela le ho boloka dijo le ditheko e tlase.

Mokgwa o nka thibela ditholwana tsa ka hore di ska senyeha ka pele, ke ka kotula ka nako e nepahetseng ke boloke ka tsela e nepahetseng. Ha kere ke boloke ka di tsela tse nepahetseng, nka boloka ditholwana sebakeng se phodileng e bile se o meletseng kapa ka fridge-ng haeba ho kgoneha. Ke phete hape ke sebedise dihlahiswa ka hloko, ke be ke phete hape ke boloke ka dibokeseng kapa di tholatsong tse hlwekileng, ke tlose ditholwana tse senyehileng ka pele dintho tse tshwanang le ditapole di thuseha hore di senyehe kaofela ha e i-one di ka senyeha di senyeha kaofela. Hape ke sebedise di tharollo tsa tlhaho, ka ska bo metsi a leme kapo e ka thusa ho fokotsa ho senyeha ha ditholwana.

E nka nsokodisa haholo ka lebaka la hore ke hloka mosebetsi o nang le dihora tse hantle tsa ho sebetsa hobane ke hloka mosebetsi e ke tsebang hore tjhelete e tla be e kena ha kgwedi e fela. Empa ke ka thabela ho tseba ka mosebetsi o na na hore ke mosebetsi o jwang, ke tsebe hore keng se hlokang hantle hantle wa bo? .

Poone e bohlokwa haholo maphelong a rona hobane e re fa papa le motoho wa hoseng ho kenyelletsa le mejo e meng, ho boloka poone e le ntjha e le ho thibela hore e se ka senyeha hona le mekgwa e mengata ho e oma. Ka mora ho e kotula, poone e lokela ho omelletswa hantle ho fokotsa mongobo. Sena se thibela ho koloba le ho senyeha. Ho tlosa peo le ho e boloka, ho sebedisa di bokose tse kwaletsweng hantle, ho e boloka sebakeng se phodileng e bile se omelletseng, ho sebedisa tharollo tsa tlhaho ho etsa sehatsetsi.

Nakong ya kajeno ho bonolo haholo hobane ha motho a batla ho ithuta ka tsa bolemi, a ka kgona hore a kene ho yona internet mme a shebe mo a batlang ho tseba teng. Ha e tshwane le sa pele moo motho ne tlamehile o ye ho batho ba bangata pele o ka tseba ntho ka ska dintho tse ngata kajeno di le ko internet-eng o kgona ho tseba ka ska pele ebile o ithute ka ska le nna ke kgonne ho ithuta kajeno.

App ya ho lema e tla sebetsa tjena e ka kopa sebaka le maemo a lehodimo e fane ka kgothalletso ya meroho e ka holang hantle sebakeng sa hao. E be na le lenaneo la ho lema la dikgopotso e tsebise maemo a lehodimo, e be na le hape e o bontshe hore dikokonyana tseo o nang le tsona ke tse jwang, mme hape o nka di bolaya jwang, ebe hape e o balle le tjhelete o e etsang polasing ya hao, ebe hape e be na le tsebiso ya ditheko tsa mmaraka. Hape e be na le mo o ka kgonang hore o ithute, o ithute haholo ka dintho tse o di jetseng. Hape e be na le sehlopha sa balemi moo ba kgonang ho kopana teng .

Bareki ba bangata ba batla dijalo tse hotseng ka hlaho, ba ske ba reka tse jetsweng ka manyolo, a di-chemical-e ka le baka la bophelo bo botle. Ho boloka kgwebo ya bona e matla dihwai di lokela ho fetola temo hoya ka manyolo a tlhaho. Diphete di rute bareki ka melemo ya dijalo tsa tlhaho e fumane certificate sa temo ya tlhaho e shebise boleng le botshepehi, e fetole meroho le diboko hape e thehe di kamoso tse thobileng le bareki.

Ba rapolasi ba qalang ba ka qoba tlhamoro tsa pula e matla sefako le sefefo ka ho etsa merero e nepahetseng pele ba lokela ho kgetha mefuta ya dijalo e mamellang maemo a mabe le lehodimo. Ba ka ha ha dikobo kapa meaho e sirelleditseng dijalo ho thibela tshenyo hape ba lokela ho hlophisa nako ya temo le ho tseba le ho sheba boemo ba lehodimo pele ba lema. Ha pula e nang le matla ba ka a rola dijalo kapa ba tsosolose dibaka tse senyehileng ka pele ho ithuta le ho tsamaisa le bo rapolasi ba nang le bo boiphihlelo, ho ka ba thusa haholo ka morero o motle le tshehetso. Ba ka hlola diphephetso tsa lehodimo le ho boloka temo e phethahetseng hantle.

Bo rapolasi ba qalang ho lokela ho tseba hore pula e matla, sefako le sefefo di ka ba tshenyo e kgolo masimong. Le hoja pula e thusa dijalo ho hola ha ena ka ho lekana mme sefefo le Sefako di ka etsa hore dijalo di Tshutulehe di senyehe mme difate di wele. Ho qoba ditlamorao tsenana bo rapolasi ba lokela ho rala temo ka hloko, ba kgethe mefuta e mamelang maemo a lehodimo, ba Hahle dikobo tse tshireletsang bakeng sa dijalo mme ba shebe boemo lehodimo pele ba qala mesebetsi. Hape, ho sebetsa mmoho le balemi ba nang le Boiphihlelo le Ho batla thuso ho ba ka ba tshehetsa ho hlola diphephetso tsa maemo a tjena.

Ka lebaka la hore ke qapa, hae ha se batho ba bangata ba tsebang Sesotho, ke tla buwa feela ka ska Ka moo ke utlwisisang ka teng. Afrika Borwa e na le dipolasi tse ngata tse kgolo tse hlahisang dijo tse kang poone, mabele le soya empa tlala e ntse e le ngata mmuso o nka fokotsa tlala ka ho tshehetsa baliminyana le ka ithuso, dithuto le maraka ba ka hlahisa dijo tse ngata tse hlwekileng le tse fumanehang haufile batho. Mmuso o lokela hape ho kgothaletsa temo ya malapa le ya setjhaba, mo o batho ba ka iphepang ka meroho le ditholwana hape ho hlokahala le kgothalletso ya dijo tsa setso tse matlafatsang ka moralo o hlophisehang ditshebedisano, mmuso o nka thusa ho fokotsa tlala ka matla le ho matlafatsa pheho naheng.

Ha o kena tabeng ya temo, ho bohlokwa ho tseba hore dijalo di hole mobung o tshwanang le ditlhoko tsa tsona. Mobu o bonolo o loketse dinatla le merokgo e itseng, athe mobu o tiileng, o loketse poone le beetroot. Mobu o kopaneng ke ona o loketseng dijalo tse ngata hobane o na le mongobo le moya o lekaneng, pele o lema le ka mobu ho tseba hore o lekanetse dijalo tseo o di batlang. Nka ba ke tsa kgwebo kapa ho ipheha sena se netefatsa katleho ya temo ya hao.

Ho ya ka nna ha se batho kaofela ba nang le bokgoni hore ba ka kgona hore ba bane le naha ya bona or ntho ekareng ke polasi, ka lebaka la hore re le kaofela ha re na pono e tshwanang. Hona le batho banang le bokgoni ba hore ba kgone ho ira nthwe tjena, ba bang ba kgone ho ira nthwe tjena, ka hoo ka pono ya ka ke bona hore...